Bomme le bontate ba sebetsang mapolasing ha ho sena mangolo kapa o sa ya sekolong ho betere hore o mpo o ithute ho etsa mesebetsi e meng kantle le ho mesebetsi ya dibuka o ithute ho etsa mesebetsi e meng ya matsoho. Hore o kgone ho sebetsa ka matsoho a hao mohlomong o kgone ho ipulela kgwebo ya hao o kgone ho ba na le kgwebo o tla e etsang ka thoko kantle le ho sebetsa mapolasing. Ha o le ha o sa ya sekolong ho lokile empa feela o tla tlameha hore o ithute ho etsa kgwebo kapo ka ho sebedisa matsoho a hao o ithute di-skills ka matsohong a hao tsa matsoho.

Di-microloan di etseditswe dikgwebo tse nyane hobane kgwebo tse nyane ha di na tjhelete e lekaneng hore di ka nka loan tse kgolo jwale ke ka hona he di-microloan di fuwa dikgwebo tse nyane. Ha ho na le kgwebo e kgolo o hloka ho nka loan e kgolo hobane kgwebo ya hao e kgolo hobane hape le tjhelete e kenang ka kgwebo ya hao e kgolo.

Meriana ya Sesotho e ke e tsebang ke konofolo e phekola sefuba le ha o na le lona ona le sefuba se bohloko ka hara sefubeng le mohalakane, mohalakane le ona ha o bedisitse o phekola sefuba jwalo feela ka konofono. Ho tloha mono ke lekgala leo behang mo hlahileng diso jwalo jwalo mo mo kgethehileng kapa ha o tjhele o nka beha lekgala feela ho tloha moo lekgala le tla o fodisa ke yona meriana ya Sesotho e ke e tsebang eo.

Nako e lokileng hore Dineo a ka lema khabetjhe ke ka hlabula ha dipula di le ngata ebile ho ka lema ka hlabula. Hlabula le latelang e tla be e se le kgolo e metse mme o tla kgona ho e kotula. A e je a etse dijo ka yona. Ee, jwale ka hlabula Dineo a ka nna lema khabetjhe.

Sehwai sena se tshwanela ho ya Lefapheng la tsa Temo se fihle se botse hore na poone na e fafatsa ka eng hore e thibele diboko hore di hole mona and e di se ke tsa ja poone ya tsona ya sona. Jwale ha e le jwale hee ha a sa thotse ntho eno, ba tla mo jwetsa hore a sebedise chemical e feng a ba a sebedise pesticide e feng hore a bolaya diboko polasing ya hae.

Toropong ho na le dijalo le difate tse nang le ditholwana empa tse ding tsa tsona ha o so kopile ho di kga ho ba thata hore o dikge hobane di hodimo sefateng ene nako engwe ha o no kgona ho fihlella kantle ho ba na le step hore o kgone ho di fihlela jwale ka nako engwe hee tseo tsa di toropong ha o kgone ho dikga ka baka la hore batho ba bang ha ba batle ho kena jareteng tsa bona.

Mmuso ha o ka fana ka dipolasi tse holoholo ho kaba betere haholo hobane batho ba rona ba dula makeisheneng moo se nang dijarete tse kgolo le mo se nang mo ka moo ba ka jalang teng. Jwale ha ba se ba fumane dipolasi ka ba betere hobane ba tla kgona ho itjalla. Ba le dijo tse leng tsa bona, tse ba direnkeng mmarakeng, hobane dijo tsa mmarakeng di ya tura, empa ha ba ke ba itjalla ho kaba betere. Hobane ho ka ba cheap haholo e bilane ho ka ba ka kgona hore ba phele ka ntle le ho hlopha batho ba bang.

Nako ya ho jala e bohlokwa hobane nako e nngwe ha o jetse ntho ka nako o sa tlamehang ho e jala. O fumana mohlang e se e hodile e se le kgolo e se jewang ke diboko ka baka la hore a ne se nako e hantle ya hore o di jale. Jwale ho bohlokwa hore o jale ntho ka nako e lokileng ka nako e tshwanetseng hore o se ka kopana le diphello.

Di-university le di-college di ka fa batho ba setjhaba menyetla ya hore le bona ba ithute temo ho sa kgathaletsehe hore motho o rutehile hakakang kapa motho ona le mangolo a feng a sekolo, empa ba mo rute feela hore ho ka a ka dintho jwang a lema jwang hore a kgone hore le yena a kgone ho iphedisa ka temo.

Dinawa ha di tswa ho lo lengwa e be di tswa ho kotulwa di ya kotulwa tloha mono di tshelwe ka hara dibaka le moo di tlo behwang teng hore di kgone ho hlwekiswa ebile di etswe hore di be hantle. Di be se ka ba le ntho tse sa tlamehang hore di ba le tsona ha ntse di hlophisitswe hee di ya pheuwa di be di kenywa ka makotikoting ho tloha moo di lo rekiswa shopong.

Matlalo a dikgomo ha ba wa lahla nako e nngwe a fumana hore a fedimaka, kapa a etsa ho ba na le bothata environment-eng kapo tlhahong ya rona. Hobane jwale a dula a tletse tletse hohle ho no kaba betere ha ba ke ba ka matlalo ao, ba wa etsa dimmata tse batho ba ka di sebedisang ka matlung hore batho ba decorate ka tsona ba entse ho be hotle ka tlung ka tsona e seng ba wa lahle fela kapa ha ba se ba batla wa lahla ba wa tjhese ba se ke ba lahla feela hohle mona.

Terata ena e ke e kentseng pakeng tsa polasi ya ka le polasi ya motho e mong ke e kenyeditse hore ke arole polasi ya ka le ya motho eo ebile le ke thibelle diphoofolo kapa batho ho kena polasing ya ka ka ntle le ho dumellana. Ebile terata ena ke ka e ntjhafatsa ha ngwe kapa habedi ka selemo.

Ha batle ho re di rema le ka letsatsi la mohlolo ka baka la hore difate tsena di dula di fana ka di tholwana selemo le selemo. Ke ka hoo a sa batleng re a sa batleng ha re sa di a re sa di rema. Jwale difate tsena tsa hae tsena di mo fa ditholwana ka selemo le selemo jwale o batla ho dula a thola ditholwana ho tswa ho tsona selemo le selemo. Ke ka hoo a reng re se ka rema.

Ke nahana batjha ha ba na thahasello ho tsa temo ebile ka baka la technology le ka mokgo. Lefatshe se le fetohile ka teng. Batjha ba bangata ha ba sa na thahasello le le kamano nthong tsa ho lema kapo dinthong tsa jalo. Ke ka hoo, ba se ba sa na kgahleho a kalekale ho ntho tsena tsa marangrang ka baka la ntho tsa temo. Ke ka hoo batjha ba le nka ka mokgwa o ba le nka teng ha ba sa batla ho ithuta ka tsa temo ebile ba se ba dula ba le theknolojing, ba se ba focus-itse theknolojing haholo.

Ho bohlokwa ho ithuta ka ho lema hobane tsatsi le leng o tlo kgona ho itjalla ditjalo mme ba na le polasi le wena ho bane le di jalo hohle. O kgone ho re isetsa dishopo tse ding dijalo tsa hao kapo o kgone hore o je dijalo tsa hao ka tlung ha o batla.